Mo setsong sa me ke apara diaparo tsa motlha wa tse di motlhofa le tse di motlhofa go tshameka le go tsamaya. Fa dingwaga dingwe tse di feta, diaparo di fetoga ka gonne batho ba simolola go kgetha tse di nang le setaele se se farologaneng. Ka motlhala, diaparo tse di , tse di itumedisang kgotsa tse di botlhale mo motseng.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Go dira jalo go bontsha tlotlo mo setso sa rona, go fa setlhopha se sengwe se se kgethegileng le go tsenya maikutlo a a itumedisang mo tirong kgotsa mo kgotlhaselong.

Ke rata moaparo wa setso wa basadi wa seshweshwe ka gonne o montle, o na le mmala o itumedisang le mekgwa e e kgethegileng. Ke montle gonne o bontsha setso le semelo sa mosadi ka tsela e e itumedisang e tlhokomelwang sentle.

Ke akanya gore diaparo tsa setso tse dikhutshwane di ka nna le seabe mo go rotloetseng bana go leka diaparo tse di tshwanang. Le fa go ntse jalo, bana ba tshwanetse go rutiwa gore diaparo di tshwanetse go apariwa ka tlotlo le ka seemo se se siameng, e seng go bontsha mmele fela, go boloka setso le tlhompho

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka gonne di kgala mo ditseleng tsa gagwe. Mekgwa le ditumelo, dilo tseno di thusa go bontsha gore motho o lebega yang mo motseng, o tsenya maikutlo a gagwe mo setlhong le mo ditumelong tsa setso. Mme gape di bontsha boikanyego le boitlamo mo go bontshang dingwao tsa gagwe.

Fa mosadi a sa nyalwa, setso se gatelela gore a apare moaparo o motlhofo le o siame, o o bontshang tlhompho le boikanyego. Moaparo o montle o ka nna jaaka di-blouse le di-skirt tse di motlhofo kgotsa moaparo wa setso wa basadi o sa tshwaneng le wa bogologolo. Go le jalo, go bontsha gore mosadi o oa ikanyega, o tlotla setso, mme ga a fete maikutlo a maikutlo a a sa tshwaneng.

Diaparo tsa setso tsa seTswana di dirwa ka lesela le le motlhofo, le le tlhomameng jaaka cotton kgotsa seshweshwe, ka gonne di fa botsogo jo bo siameng mo letsatsing le ka fa batho ba tshamekang metshameko ya setso. Maina a meaparo a itseng a seTswana ke jaaka leteisi, mosetlhogo le kobo.

Ke akanya gore kamano e kgolo e teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi. Diaparo tsa basadi di bontsha tlotlo mo setlhong, mekgwa le ditumelo, ka fao di thusang go boloka setso le go tlhalosa boikanyego le semelo sa mosadi.

Ke akanya gore diaparo tsa setso le di-fashion-e tsa segompieno di ka tshela mmogo ka fao motho a ka kopanyang setaele sa setso le se se gompieno. Le fa go ntse jalo, di ka nna dingwe tse di farologaneng ka ntlha ya tlhoso, tsela ya go apara le maemo a tshwanetseng.

Ditso tse di farologaneng di ama tsela e basadi ba aparang ka yone ka gonne setso se sengwe se tlhoka moaparo o rileng, se sengwe sa segompieno. Diaparo tsa setso di na le seaba mo go bolokeng ngwaoboswa ka gonne di bontsha ditumelo, mekgwa le boikanyego jwa setso. Mme gape di ruta basadi go tlotla ngwao le go ikanya mo setlhong.